Yebo, ngingawazi ngoba bona banalo ulwazi ngento asebedlule kuyona. Indlela ibuzwa kwabaphambili.

Ukubambisana okungabakhona, ukuthi kulungiseke imigwaqo yasemakhaya ukuze izimoto ezithutha umphakathi zizobanayo indlela, noma umgwaqo wokuhambisa umphakathi. Leyo kungaba yinto yokucala.

Yebo, kwake kwenzeka, kwake kwangabakhona ukungaboni ngasolinye phakathi komshayeli nomgibeli. Kwaba nenkulumompikiswano, nkulumompendulwano phakathi komshayeli nomgibeli, okwaholela ekuthenini umshayeli engabe esanaka umsebenzi wakhe. Kwagcine eshayeliseke kabi nezinye izimoto. Kodwa ayikho ingozi eyabakhona, kwaba ukuthuka ngokubheka isimo.

Kungayishintsha kakhulu, ngoba ngiyazi ukuthi amabhasi afika ngesikhathi, ngalolosuku abekwe ukuthi azofika ngalo. Uma lingeke libe bikho, umyalelo uyaphuma. Ibhasi isithuthi esithembekile. Ungakhona ukuthembela kuso, ngoba imithetho yakhona ihlezi injalo. Uma kunoshintsho, uyatshelwa.

Oh hhe, leyo ungayixoxela amagwababa echobana. Nganginohambo oluya ekhaya. Empeleni ngangisohambeni oluya ekhaya ngiyobona abazali, nezingane. Lafa ibhasi endleleni, kwaphoceleka ukuthi umuntu nomuntu azizamele yena indlela yokufinyelela ekhaya. Bahamba bonke abantu, ngaze ngasala ngedwa nomunye umfo wangakithi. Sazama ukwenza izaba, sibonge iNkosi ngoba sagcine sifikile emakhaya siphephile.

Ezinye izindlela ezokuthutha kungaba, isitimela okuyisithuthi esikahle kubantu abadala, okufanele basazi.

Izwithuthi zeSonto zihluke ngokuthi zona ziyakwazi ukwaphulela abantu abadala emalini yokugibela. Uma imali yokugibela kuwu-ten randi, umuntu omdala ukhokha u-five randi. Kuyahluka kunalezi ezinye izithuthi zomphakathi, ngoba azikwenzi lokho.

Inzuzo engabakhona ukuthi bayaphuleleka emalini yabo yokugibela, baba ne-discount.

Ukuthi ukwazi ukukhokhela uhambo lwakho lwenyanga yonke, ngaphandle kokuthi ukhokhe usuku nosuku, uma uzogibela ibhasi. Uzoba nelisidi noma ikhadi eliyisiqinisekiso sokuthi uyikhokhelile, noma ulukhokhelile uhambo lwakho lwenyanga yonke.

Izingqinamba ezinkulu kakhulu, ukuthi amabhasi ayagcwala, baningi kakhulu abantu abagibela amabhasi. Kanti-ke futhi ibhasi alikhoni ukunwebeka.

Ngikhumula isigqoko noma ngikhumula ikepisi, bese ngiyabingelela. Sawubona bhuti omdala, eish nakhu sekonakele lapha. Ngicela usizo ngezimonto eziya ngaphesheya koThukela. Ngiyabona sengiyoze ngidlale labafana abahlala lapha emgwaqeni. Ngiyabona ngendlela asebengibuka ngayo. Siza mfowethu.